Nka ngola ka hore temo e nka, e tlo re thusa haholo re le naha ya Afrika Borwa, ho ba e tla fokotsa ditjhelete tseo re di sebedisang ho reka dijo naheng tse ding. Ene e tlo etsa hore ho be le dijo tse ngata naheng ya rona ya Afrika Borwa. Jwale re tla fokotsa ho sebedisa tjhelete e ngata, mme re eketse le mesebetsi e mengata naheng ya rona e hlokang mesebetsi bakeng sa batjha.

Afrika Borwa ho na le melao e beulweng, bakeng sa basebetsi ba Afrika Borwa ba sebetsang dipolasing. Ha o re ho na le dihora tse o tshwanetseng o di sebetse, ha o le mosebetsi polasing, e seng hore o tshwanetse o sebetsang bosibu le motshehare o se na phomolo. Ene ho na le tjhelete e beuweng hore, o tshwanetse o kgola bokae ho ya hodimo, e seng ka tlase ha moo.

Tshepo, e re ke o jwetse molekane. Ho na le dintho tse ngata, dijo tse ngata tse leng hore ha di le ka hara makotikoti, di nka nka nako e telele. E re ke o qoqele, ha re nka lema dinawa jwalo, jwalo ka dinawa. Ra di kenya ka hara makolokoti, di nka nako e telele ho phewa. Ebile matsatsing ana ho so na le , moroho o kenywang ka hara makotikoti, o rekise, bo thepe.

Eya di nka thusa haholo , ho matlafatseng ha, ha moruo. Ho ba dipalopalo di ya tjho hore , batho ba hloleha ho patala dibanka, ba hloleha ho patala di-bond tsa bona, dintlo tsa bona tse ba dulang ho tsona, le di-loan tsa bona. Jwale ha nka fokotseng ho reka dijo, ba reka ba , ba itemela, ba itemela ka dintlong, ba fokotsa ho reka ho ya dishopong ba lo reka dijo, ba tla kgona ho patala di-bond le dintlo tse. So e tla ba, e tla ba ntho e ntle haholo eo.

Van Kyk, re le basebetsi ha re ya thaba ka poleke eo re fileng yona ya ho robala. Ne re kopa phapusi e loketseng maemo a batho ya ho robala. Ke bua le wena tjena, ke emetse basebetsi ba hao kaofela, ke yona tletlebo ya rona ena.

E ka bitswa farmers market app, moo e tla be e le poleke e leng hore, e tla be le app moo ho kopanang e tla thusang balemi ba kopane le, le le bareki ba bona teng. Ha o le molemo ke moo o ka hlahisang hore wena o lema eng, o rekisa eng ka bokae? Moo o ka e ipapatsang teng Moreki a nka kgona ho kena moo app-ong eo, a reke straight ho wena, ha o le molemi.

Dijo tse tshwanang le bo tlhapi, le tlhapi ya e hatseditsweng haholo e, e ya kgona ho bolokeha e sa senyehe. Le meroho nka di nka, meroho o wa e, ha o sa batle o wa e, ha o sa batle ho e sebedisa ka nako eo, o wa e nka wa e kenya ka, o wa e hatsetsa. E nka nako e sa senyehe le yona.

Ke nahana ke hore ho ba sehatsetsi se tloha se omeditse , sa e ntsha dinotlolo tse mmeleng wa yona. Sa e ntsha dimatlafatsi tse mmeleng a yona haholo. Jwale e tlohang masimong, e tla e ntse, e ntse shahlile le yona e ntse e felletse.

Ha ke shebile ha a nka kenya di-pipe tse nepahetseng tsa metsi, tsa phepelo ya metsi polasing ya hae. Hape ha a ka ba na le moo a ngolang thekiso e nngwe le nngwe a e etsang pampiring a be ne le yona dipampiring dibukeng. A tlo kgona ho bona hore o sebeletsa pele kapa morao.

Ke nahana hore ke hore ha se balemi ba bangata ba, ba, ba lemang cheese. Ha se ba bangata ba e lemang. Jwale e etsa hore theko ya teng e be hodimo.

Eya batho ba ka kgona hore e be bo rapolasi ba, ba atlehileng. Ha o nka re o wa sheba, boholo ba batho ba batsho mo Afrika Borwa. Re hotse metseng re ya rona re, re lema, re jala hore re, horr re je ka ka ma jareteng e re dulang ho ona. Temo ke ntho e leng hore re tswalwa re e rata, empa fela re hloka menyetla ya dinaha le menyetla eo.

Eya ba nka dula ba sa le sebedise lebese. Jwalo ka, ho na le batho be e leng hore ha ba je lebese hohang. Jwale batho ba nka kgona ho dula ba sa, ba sa berekise lebese. Le lona ha le senyeha akere e ba maas, e ba lebese le ho thweng ke lebese la maas. Ntse le jeha le lona le le jwalo.

Basebetsi, basebetsi ba dipolasing tshwanetse ba be ne le di-union. Mekgatlo e tlo ba, e tlo katang ditokelo tsa bona jwalo ka basebetsi. E tlo ba buellang, e ba etsetseng jwalo ka basebetsi, le di-medical aid.

dikgoho tsa mahae di ya ikholela, ke ka hoo, di sa latswe jwalo ka tsa di, tsa ditoropong. Tsa ditoropong di tloha ba di, ba di jesa dintho tseo leng hore di di, di di hodisa ka pele hore di , di phakise di hole, di kgone ho ya dishopong, di yo rekiswa, di kgone ho lo rekiswa. Le dintho tse di dijang. Jwale tsa mahaeng mona , di ya iholela, di ya ikholela hantle.

Ne ke batla ho tseba hore kgalekgale batho ne ba ja eng? Ke dijo tse leng horeng ne ba iketsetsa tsona dijareteng, ba ba ilemela tsona. Ke ntho eo ke batlang ho e nka nna le ba lapa laka re e etse, re itemele. Ho ba ke bona ekare dijo tseo tse re di rekang dishopong tse, ke tsona tse re kudisang.

Nka re re kopaneng re tlo , ke a fe maano e re ka a kopantshang ho itholla diente tsa rona, ho ba mmuso ke oo o re lahlela matsoho, ee.

Ne ke tla ba letsetsa ke ba botsa ka, dibanka tsa maro a botona a dikgomo. Ho ba ke batla ho thusa tse tsa ka tse, hore nka di thusa jwang tse tsa ka tse bothateng boo re shebaneng le bona?

Ke nka qala, ke nka qala ka yona ka temo. E ba jwetse hore nka ba kgothaletsa hore ba , ba itemele ka dintlong, ka majareteng. Tse ding tsa dintho tse ba qetang ho di lema, ba di rekise, tse ding ba kgone ho ja ka tlung. Jwalo re nka fokotsa yona tlala e aparetseng Afrika Borwa.